Uxolo tata, ndibona ngathi isantya sale moto siphezulu kakhulu. Andazi noma na ungakwazi na ukuba usehlisele sona isantya semoto? Ngoba kaloku uyasibona ngathi sethukile sonke apha emotweni, akekho umntu owonwabela ukuba imoto ihambe ngesi santya ihamba ngaso. Njengoba nawe ke uyibona imithetho yemigaqo ebhaliweyo apha ezibhodini ukuba asivumeli esi santya uhamba ngaso ukuba hamba ngaso. Kanti ke iimpilo zethu, uyazi uba yeyona nto ebalulekileyo kuthi nengundoqo ukuba sihlale siphephile. Ndiyacinga ukuba lilungelo lethu ukuba sikuxelele ubana asonwabanga ngendlela owenza ngayo. Xa ungenayo ingxaki nale nto tata siyicelayo, besisacela ukuba usehlisele isantya. Hayi kakubi, asileqanga nakakhulu apho siya khona kunokuba singabeka imiphefumulo yethu engciphekweni.

Ngokokwam ukubona okanye ukuva, imali efunyanwa ngabantu abaqhuba iiloli ezithwala imithwalo enzima yimali enkulu kakhulu. Ngoba kaloku abaqhubi beeloli ezininzi abanayo imfundo ephezulu kakhulu, abanye abanawo nomatikiletsheni, banawo nje ilayisensi yokuqhuba imoto ebizwa ngokuba yi-Code fourteen. Kanti ke imali abarholiswa yona ndiyayibona ukuba yonele izidingo zabo okanye iyonele umsebenzi abawenzayo. Njengoko umsebenzi abathe bawenza unako ukuthi ube nzimanyana ngoba iimpilo zabo ziba sengciphekweni kwabanye ngoba ezi moto baziqhubayo okanye amaloli abawaqhubayo, ayazenza iingozi kakhulu emigaqweni.

Xa ndingayazi imali ebhatalwayo eteksini endiyigibeleyo, into endingayenza kuqala kukubuza emntwini ohleli ecaleni kwami. Ngoba kaloku ngoyena mntu endiqondayo ukubana angabanayo impendulo okanye uqhelile ukusebenzisa le moto endiyisebenzisayo. Ngeke ndikwazi ukuvele ndimemeze nje ndicele ukubuza emntwini oqhubayo imoto ekubizwa ngokuba ngumtshayeli wemoto. Ngeke ndiqale ndibuze kuye, ndingaqala kulo mntu osecaleni kwam ukubonisa intlonipho nobuntu. Xa kunokuthi ke lo mntu ndihleli ecaleni kwakhe naye akayazi, ndingadlulela ngaphambili ndibuze kumqhubi wemoto ubana yimalini imali ebhatalwayo ukusuka apho ndisuka khona ukuya apho ndizokwehla khona.

Imiphumela enokubakho kubakhweli ngenxa yamagingxigingxi wokubambezeleka kwenqwelomoya, ndicinga ukuba umphumela wokuqala ongenzeka kumntu ogibele inqwelomoya ngumphumela wokuba alibaziseke kwindawo ebeya kuyo. Agqibele seyefika ngexesha ebengazixelelanga ukuba uzofika ngalo okanye angatholi nezithuthi ezizomsa kuloo ndawo ebefuna ukuya kuyo ngexesha. Agqibele seyesebenzisa imali engaphezulu kwemali ebeyihlelile ukubana uzoyisebenzisa kwindlela yakhe. Okanye omnye angatholi nendawo angalala kuyo ngenxa yexesha angagqibela seyefika ngalo kule ndawo inqwelomoya ezombeka kuyo, asebenzise enye imali ukufuna indawo yokulala apho azobe imbeke khona.

Into endiyibonayo ukuba ibangela ukuba iimoto zixinane endleleni, yindlela abanye abantu abaqhuba ngayo. Ngoba abanye abantu baqhuba ngesantya esiphezulu kakhulu, nto leyo eyenza nawe olandela loo moto yaloo mntu, yenza ukuba unyusele nawe esakho isantya ohamba ngaso. Kuba kaloku xa uhamba kancinci ezinye iimoto zihamba kakhulu, izobangela loo nto uba kwenzeke ingozi endleleni. Kufuneka nawe uzame ukuhamba ngesi santya nabo ngathi bahamba ngaso abanye abantu. Loo nto ke yenze ukuba iimoto zonke kuloo mgaqo zibe ngathi ziyaxinana, kuba kaloku owo nowo naye ufuna ukuhamba ngale ndlela nomnye ahamba ngayo.

Ndingaziva ndiphatheke kakubi kakhulu xa ndingaba kule meko, ngoba kaloku apha sisebenza khona akuvumelekanga umntu ukuba angafiki ngexesha lomsebenzi. Abantu abaphetheyo babalukhuni kakhulu xa ngaba uzongazulibamba ixesha lokungena emsebenzini. Ingandiphatha kakubi ke ngoku into yokubana le bhasi njengoba iqhele ukusihambisa ngexesha ekulilo, ukuba ingafiki kuba kaloku ndizocinga izinto ezininzi ukuba okanye ifile, ayizukwazi ukufika. Kanti xa ingafiki kuzofuneka ndithathe amateksi, nto leyo imali ebhatalwa eteksini ayilingani nemali ebhatalwa kwiibhasi ndigqibele ke ngoku sendiphazamiseka iintlelo zami. Ingandiphatha kakubi kakhulu loo nto leyo yokuba ndingayiboni ngoba ngeke ndazi noba mandenze njani. Nditshintshe, ndiyilinde okanye ndiqhubeke nokugibela ezinye iimoto?